Umphakathi omncane wabalimi ubhekene nesomiso, izitshalo zabo ezivamile zidonsa kanzima futhi amanzi ayiseyivela kancane. Abanye abalimi basikisela ukushintshela ezitshalweni ezimelana nesomiso. Kuyilapho abanye befuna ukutshala izimali ezindlekweni zokuchelela ezimba eqolo. Yiziphi izinzuzo nezingozi zokushintshela ezitshalweni ezimelana nesomiso?

Ungumlimi ozama ukuthola izindlela ezintsha zokusiza ukukhulisa ukudla ukuze kondle umphakathi wakini. Ucela usizo ekhanseleni langakini ngoba udinga uxhaso. Ikhansela likucebisa ukuthi ucele usizo ehhovisi likahulumeni wendawo. Indlela esafufuza yokukhulisa ukudla ukulima okuqondile nokutshala ukudla endlini. Khuluma nesikhulu sikahulumeni ubacele ukuthi batshale imali ekulimeni ukuze bondle umphakathi wakini.

Uma ngitshala ngezandla ngisuka from ithekhinoloji, ngingafuna abasebenzi abalingene ukuthi umsebenzi uzoshesha uhambe. Ngifune futhi abomanyoro, ngifune amanzi, ngifune amathuluzi okusebenza. Kuzoyenza izinto ukuthi zisheshe zikhule futhi nokuthi zikhule kahle.

Indima edlalwa kakhulu i-cover crops i-right ngoba abantu uma kutshaliwe abanye bayeza bayachama lapho abantu bayantshontsha bathatha izinto ezitshalwayo, izinto ezizobasiza. Ende leyo nto leyo imosha nomhlabathi ukuthi abantu bachamele kuwona bachithele udodi. So cabanga ukuthi iy'tshalo uma yivaliwe or kubuyelwe kubuyelwe la iy'tshalo yitshalwe khona kuzisindisa kakhulu futhi kwenza nomhlabathi ukuthi uhlale uhlanzekile.

Iy'nyathelo ezibalulekile ngicabanga ukuthi, ukuthi ba-check-e umhlabathi ukuthi umhlabathi o-right ukuthi into ezotsalwa lapho izomilana ende ezinye futhi iy'nyathelo ukuthi kuhlale kunamanzi zizokwazi ukuthi zingawomi zikwazi ukukhula kahle.

Izitshalo zona ngicabanga ukuthi uma zivunwe ngesandla kungcono akufani nokuthi zivunwe or zibhekwe imishini ngoba abantu bahlale bakhona noma mhlambe kunetha abantu bayakwazi ukuvala ngespidi. Bayakwazi ukuthi bay'vikele iy'tshalo so leyo nto leyo yenza ukuthi kungashodi ukudla noma iy'tshalo zingasheshe zingamosheki kunganamuntu obhekile noma ogadile.

Ngingamcebisa ngokuthi angayeki ukutshala noma imvula ingekho angakwazi ukuthola usizo noma kuhulumeni ukuthi bamsize ngamathenki ukuthi iy'tshalo zakhe zingabuni.

Mangabe bengumuntu otshalayo bengingeke ngisebenzise i-hybrid. Ngicabanga ukuthi iy'hlahla ney'hlahla or iy'tshalo ney'tshalo zinomsebenzi wazo. Ukuthatha esinye usixubanise nesinye ngibona engathi angeke ibe strong the way bey'zosebenza ngakhona kube bey'ngahlanganiswanga ukuthi yenze isihlahla or isitshalo esisodwa.

Zikhona zona izinto uma utshala kwakho ohlangabezana nazo, akufani nokutshala eplazini futhi akufani nokuthi unezinto eziphelele. Ezinye izinto angeke ube nazo lapho kungaba nomthelela ekukhuliseni iy'tshalo zakho.

Mina ngicabanga ukuthi ukuvuna ngomshini nokuvuna ngesandla kungahlanganiswa ngokuthi iy'tshalo iy'tshalo zivunwe ngomshini ukuze kwenza izinto kube lula kwabantu abasebenzayo. But ezinye izinto ziyenzwe kufana nokuwasha kufana nokuthi ukuthelela kwamanzi ey'tshalweni kungayenzwa abantu lokho.

I think mina ukuthi ku-important vele ukuthi ugcoke something ezoku-protect-a from amakhemikhali amakhemikhali a-affect ama-lung-zi ne-skin sakho. So mawugcoke into ezoku-protect-a I think into e-right leyo so that ungazophathwa izinto nawo ongazazi.

Into engingayenza eyokucala ukufuna abantu abazo-inspector umhlabathi so that sazi ukuthi yini i-cause yokuthi izinto izitshalo zife. And then ngingazisa nabasebenzi bami ukuthi iy'tshalo why zingekho right ngendaba yani. Bese futhi ngifuna nama-chemicals azonceda ukuthi umhlabathi ube right so that kuzomila kahle.

Umakhelwane wami iy'tshalo zakhe zibe right futhi nje zibe nomphumela kakhulu ngoba uyakwazi nokunceda abantu abashodayo ngokudla asize umphakathi. Lokho kuyinto enhle futhi ende iy'tshalo zakhe zi-right futhi nje zi-healthy.

Umakhelwane wami ukugcina inhlabathi yakhe i-heathly usebenzisa umanyoro. Yiwo owenza ukuthi imifino yakhe ikhule kahle futhi uyavala nala atshala khona ukuze abantu bangachameli noma ukuze izinja zichamele khona.

Mina ngicabanga ukuthi ukuthola ikhwalithi yamaqanda engcono kuya ngokuthi izinto zakhe iy'nkukhu zakhe kumele zihlale endaweni ehlanzekile futhi kufuneka ukuthi iy'nkukhu zakhe zidle healthy. Nokuthi futhi zithole amanzi ende futhi zithole ukudla oku-right. Yiko loko okuzokwenza ukuthi iy'nkukhu zakhe ziphroduse amaqanda asezingeni eliphezulu or amacanda angcono.